I-PEE ihlanganise nomsebenzi wokuphatha izinambuzane ensimini, ihlupha ngokuthi iyaguga. Manje uma ngabe iguga, kuba nenkinga yokuthi njengoba sisebenzisa imithi, lama-chemicals awubungozi, ungagcina nawe usugula.

Hhayi, uDlamini ngeke akwazi ukungazizwa ewumuntu ohlulekile, mawusubheka kwelinye izinga ngenxa yokuthi leli pulazi lakhe lizogcina selishabalele, ngenxa yokuthi akanaye manje omunye umuntu oyoqhubeka nalo, uma engasekho. Usesigabeni sokuthi uyazibuza-ke manje ukuthi-ke afune umuntu azomqasha noma avele alidayise ngoba phela angeke kukwazi ukuthi kuvele kushabalale kanjalo, kodwa manje uma ebheka isimo sezingane zakhe, uyabona ukuthi inqubekela phambili ayizuba khona.

I-PPE ibalulekile. Ngeke ngikhale ngokuthi ngigqoke i-PPE isikhathi eside ngenxa yokuthi ngizoyigqoka isikhathi esifanele ngoba kuyavikeleka kuma-chemicals lawa esiwasebenzisayo angagcine engigulisa. Yebo, iyasinda. Yebo, ibuye ishise kodwa ekugcineni iphephisa mina.

Kubalulekile ukuthi uma ngabe ungumlimi uwazisise umhlabathi, umhlabathi wakho ngoba kufuneke ukuthi uma uhamba uhamba uhlala, ushintshe iy'thelo ozifakayo emhlabathini, uphinde futhi uwuvukuze, uphinde ukusize ukuthi kwakheleke ama-nutrient ngenxa yokuthi awufuni ukuthi uthi uma utshala ugcine ungavuni into ephilayo. Kubalulekile-ke ukuthi ulungiselele umhlabathi phambi kokuthi utshale.

Into yokuqala, ubheka isiqi senkampani ukuthi ifunani, isebenza ngani, nabantu ebafunayo ukuthi kube yibona abazoba abathengi babo. Emva kwalokho, usungakwazi ukucwaninga-ke ukuthi yini ozobenzela yona uma sibheka ukuthi siyadizayina noma siyadweba ngisho nempahla esizoyisebenzisa ukupakisha ukuthi izobanjani ukuze ikhulume nabantu abadinga ukuthi babe amakhasimende abo.

Kufanele kufundiswe ukufuna ukudla kwesandla mahhala esikoleni. Izinto ezibalulekile lezi, hhayi ngoba futhi zibalekele ukufunda nje esikoleni kodwa izinto ey'balulekile zempilo. Kufana nokufundisa ngokulima nokukhulisa iy'lwane. Izinto ekumele ngabe ziyafunda lezi esikoleni ngoba iyingxenye yempilo ukuze umuntu akwazi ukuthi akwazi ukuzimela, akwazi ukuthi uma ngabe kuthiwa unemfuyo uzoziphilisa kanjani yena ngayo leyo mfuyo noma ngakho lokho kuthatha lokho kudla. Into ebalulekile ebalulekile ekumele ifundiswe ezikoleni le.

Ugogo ube nenkinga phela njengoba esemdala. Uma ngabe kuthiwa useyawenza lo msebenzi akasawenzi kahle ngezandla, usefuna imishini noma indlela ilula yokukwenza. Umzimba usukhathele, inkinga ekhona, sekumele kutholakale imishini esizokwazi ukuthi sivule ngayo imigqa ngoba nendawo inkulu.

ULungi uma ngabe ezojaha ukuthi adayise manje, phambi kokuthi akhulise, kuzosheshe kuphele okuzoba inkinga kanti uma ngabe ezokhulisa ipulazi lakhe nebhizinisi lakhe. Kuyothi uma sekufika isikhathi la khona esevuna, uyobe esevuna eseyisaplaya ekuthiwa ithembekile, alizukuphelelwa i-stock.

Kumele ufake ama-gloves, ufake i-overall-i, uphinde ufake ney'cathulo ey'valekile ukuze ungatheleki. Uphinde ufake ney'buko nemaski ukuze uma ngabe uthela amakhemikhali ungaphinde uwahogele futhi angahlali esikhumbeni sakho ngoba azokushisa noma azokulimaza isifuba.

Isitibhili senkukhu siyasiza emhlabathini ngoba sinama-nutrient. Ngalokho-ke, sizokwazi ukuthi uthi sikusize ukuthi uvune, sikwazi ukuthi sivuse umhlabathi, uphile, uphinde futhi ukuthi uma usutshala, ukwazi ukutshala into ephilayo ezovuneka ibe yinhle.

U-Anti olanywa ubaba wayetshale ukhukhamba, utamatisi, u-green pepper obovu no-yellow. Wayewuvuna bese eyowudayisa emakethe.

Ukulima okuphilayo kuye kungafuni ukuthi uthinte ama-chemicals-i ezinambuzane, awuwafaki ama-chemicals ezinambuzane ezithelweni zakho la olima akhona. Kulokhu okujwayelekile uyawafaka ngoba ususa izinambuzani ngoba uzama ukuvikela iy'thelo zakho.

Ezinye izithelo azifuni, ezinye izithelo azifuni amanzi amaningi. Manje uma ngabe isimo sezulu sina kakhulu, kuba yinkinga ngoba la kuvele konakale noma izithelo zigcwale amanzi kakhulu noma zivele ziguguleke. Noma uma ngabe kushisa kakhulu ey'thelweni ezidinga amanzi ezifuna amanzi, sekumele manje uyazichelela noma zizovele zome. Ibalulekile-ke indaba yesimo sezulu kunqubo yokuvuna ngoba s iyayethikamezisa kakhulu uma ngabe kushisa kakhulu noma kubanda kakhulu noma lina noma lingani, kuba inkinga, kuhlale kufuneke kusebenzisane njalo.

Ukungayiboni imiphumelo ye nto obufisa ukuyenza noma obufisa ukuyizama kuyawukhathaza umoya kodwa ngesimo sokuthi ufisa ukukubona impumela-phambili uzoqhubeka, ukuze uyithole leyo mphumelo.

Uma ngabe usebenzisa izinto zokupakisha eziyiphepha, kubalulekile ukuthi uzibeke kude nendawo enamanzi, kumele zihlale endaweni enomoya ukuze zihlale zomile ukubalekela umswakamou, uphinde ubalekele nokumosheka kwazo izinto zokupakisha ngoba awufuni ukuthi mangabe umuntu ezithatha zivele zidabuke.